Ka dinako tse ding tlhekefetso ena e re e tsebang ka GBV, e bakwa ke tshebediso. Mpe ya notahi eo e etsahalang malapeng a mangata.

PreP ke kgutsufatso ya Pre-Exposure Prophylaxis e bolela kalafo kapa pidisi e nowang ke motho ya sa tshwang a ena le HIV. Empa a kotsing ya ho tshwaetswa ho re e kentse tshireletso pele a ka kopana le tshwaetso. PreP e sebetsa ka tsela ena. PreP ke dipilisi tse nang le di-drugs tse bolayang HIV ha e ka kena mmeleng. Ha motho a nwa PreP letsatsi le letsatsi kapa jwalo ka ha ngata e ka ngaka e mo laela. Mme a kopana le motho ya nang le HIV di-drugs tsena di thibela HIV hore e seke ya kena methapong ya hae kapa ho ikatisa ka hare ho mmele.

Hangata banna ba hodiswa ho ba ruta hore monna wa nnete ha a lle. Ha bolele botlhoko ha a bontshe bofokodi. Ho batla thuso ya bophelo ho bona jwalo ka bofokodi kapa ho tlhoka bonna. Banna ba bangata ba bona matsholo a bapile le ditlhoko tsa bona ho etsa matsholo a kenyeletsang ditaba tseo banna ba di, ba di tseo ba di amehang ka tsona. Jwalo ka matla a mmele, HIV, kankere ya prostate, kankere ya mabele.

Ee, ha ke kula, ke ya e kopanya meriana ena hoba ke lemohile hore hona le tse dingwe kapa malwetse. A mang a kekeng a kgonwa ke meriana ya sekgowa, a kgonwang ke meriana ya setho.

Hangata batho ba re founela hoba ho na le matlu a tjhang kapa hona le motho a kulang. Ka nako enngwe ba founa hoba ba nahana maphelo a bona a kotsing.

Ke dumela hore ke nnete taba ena hoba ke ntho tse ding tse ne ntse re di etsa. Ke karolo ya moetlo wa rona hore motho ha a tlhokahallelwa, o tlhatsuwa sesila ka morao ho moo.

Nka kenyeletsa tsebo ka kankere ya bontate, e leng Prostate Cancer, hoba bontate ba bangata ha ba tsebe ka Prostate Cancer.

Mmele o motenya o kotsi hobane ba bang ba iphumana ba sa kgone ho hema hantle kapo ba bane le malwetse a amanang le pelo.

Nka ba eletsa hore ba nwe meriana ya bona hantle ho fitlhella moo ba bonang Viral Load tsa bona, di leng hantle. Hodimo ha moo ba ka buisana le mooki o a thusang bona. Batho ba nang le HIV hore ba kgone ho ima.

Mme ka tla ka dula boekelong ka tsela eo, bomme mooki ba ne ba sebetsa ka yona. Ho ka kgahleha ho hang, ke dutse mela e telele ke sa fumane thuso Clinic-ing. Ke kgathetse seo ke se boneng moo ke hore motho a ka lahlehelwa ke bophelo, a ntse a eme di-line tse telele.

Ke ile ka tshwanela ke hore ke kopanye tjhelete. Eo ka yona ke ileng ka kgona ho ya ho bona mooki wa poraefete hoba ke ne nka se dule ka botlhoko. Bona bo ne ke bo.

Nna nkare ha batjha ba bane le nnete, ba bue le batswadi ba bona. Hoba ho ya ho bo re a tseba, bana ba seng molaong ho tla ba kenya mathateng, ba iphumane ka tsatsi le leng se ba batla bana ba sa kgone ho ima.

Ba tlameha ho lebella hore maemo a bophelo a jwang ho bona. Ba nke diteko tsa madi, ba je hantle, ba je dijo tse nang le phepo ho mme ba exercise ka dinako tsohle hore ba dule ba itekanetse mmeleng.

Mathitjhere dikolong ba tlameha ho ba bona bao ba qalang ho ruta bana ka tsa thibela pelehi hoba ke bona ba o ba nang le bona tsatsi ka tsatsi. Ha batswadi ba sa kgone ho bua le bona, ba titjhere ha e be bona ba rutang bana ka tsa thibela pelehi sekolong.

Sa pele ke tlo kgetha ho ya clinic-ing hoba sepetlele ha nka ya ba tla fihla, ba mpotse na ke tswa clinic-ing. Haeba ke ke utlwa ke tshwerwe ke sefuba, ke tla ya kliniking. Bona ke bona ba tla njwetsang ha eba wa tlhokahala hore ke ye sepetlele.

Mmuso o ka thusa ka ho etsetsa batsofe dikarata tsa ho ya ho dingaka tsa poraefete.

Batsofe ba tlhoka ho fiwa lerato ka nako tsohle. Ke nahana tsela eo re ka hlokomelang batsofe ka yona ke hore re dule re ba fa lerato ka nako tsohle.

Nka etsa bonnete ba hore ke fumana nako ya hore ke ye ho yena, ke be ke mo record ha ntse ke bua le yena kapa ke mo nka video ka phone. Ka nka seo ka se isa ho maphodisa kapa bona bao ba batlang ho tshwara batho bana.

Ke nahana ha o ka ba le baoki le dingaka tse ngata dipetleleng tsa mmuso le batho ba sebetsang. Moo ya nna ba ba ba ratang mosebetsi wa bona, ho ka ba kaone le nako e ka fokotseha eo batho ba emang kwana dipetlele tsa mmuso.

Ke nahana mmuso o ba kwalle tjhankaneng. Ho ba seo ba se etsang ha se molaong. Tsela fela e mmuso o ka e sebetsang ke ho ba kwalle tjhankaneng.

Ke nahana mmuso o ka thusa ha o ka etsa diporojeke tseo di thusang banna hore ba kgone ho bua, le ho ba fa thuso ya ditjhelete hore ba kgone ho tlhokomela malapa a bona.

A ha ke dumele seo, hoba ha ke dumele hore hona le moriana o le mong o ka phekolang mefuta eng e mengata ya mafu. Ke dumela hore lefu le lengwe le le leng kapa mafu ohle a na le pheko ya ona.

Ke nahana hore ditshebeletso tsa mmuso kapa batho ba sebeletsang mmuso. Hore ba tlise meriana eo ha ba nke mesebetsi ya bona, ha ba e nkelle hloohong hape ha ba nahanele batho ba bang.

Ke nahana batswadi ba bangata ha ba buwe le bana ba bona ka taba tsa thobalano. Ha batswadi ba ka bua le bana ba bona bana ba tla tseba hore thobalano e tlisa ntho tse kang ho ima.